Ke akantsha broccoli , ka gonne di na le tatso e e kgethegileng.

Go jala maungo a a jaaka ditapole kgotsa dipanana go tlhoka tlhokomelo e e kelotlhoko ya tlelaemete, mo le taolo ya disenyi, go fepa dijalo le go ntsha thobo e ntsi.

Ditamati ka tlwaelo di jalwa go tswa mo dipeong, di fepiwa ka go nosetswa le go nontsha ka metlha, mme di kotulwa fa di budule. E ka nna ka diatla kgotsa ka motšhini, go ikaegile ka selekano le mofuta wa .

Rooibos-e e jalwa go tswa mo dipeong tse di jetsweng kwa Kapa Bophirima ya Aforika Borwa. E fepiwa ka go mela le go butswa, morago ga moo ikutulwe ka go sega le go dira matlhare a a tshwanang le nnalete go tlhagisa e e senang caffeine.

Tea ya rooibos-e e ka di-antioxidant, mme ntse e amana le melemo e e farologaneng e e ka nnang teng ya boitekanelo, go akaretsa go fokotsa , go tokafatsa boitekanelo jwa pelo le go tshega dikitlano ya marapo, gareng ga tse dingwe.

Balemirui ba rooibos-e ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka phetogo ya tlelaemete, tlhaelo ya metsi le go feto-fetoga ga mebaka-baka, tse di rarabololwang ka mekgwa ya temo e e tswelelang, go farologanya le maiteko a , tirisano mmogo a go bapatsa.

Balemirui ba gompieno ba lebane le dikgwetlho di le dintsi, go akaretsa le dikgoreletsi tse di amanang le tlelaemete, go feto-fetoga ga mebaraka, tlhaelo ya badiri, matshenyego a go itsitsepela, mathata a go ikorobela melao le go arogana thulaganyo.

Maungo a ntse a dirisiwa ka boitshemololedi mo ditlhagiswang tse di okeditseng boleng, jaaka dijeme, matute le maungo a o omisitsweng, mmogo le mo ditirisong tse dišwa, jaaka dino, dijo tse di dirang dimonamone, dibaga tsa maungo le ditlhagiswa tse di gatseditsweng, ka diphetogo tse di sekametseng kwa di kgethong tse di tswelelang le tsa manyolo.

Mangwe a maungo a a jalwang thata le go jewa lefatshe ka bophara a akaretsa dipanana, diapole, morara, dinamune le di-mengu, ka ntlha ya go tlwaelana le maemo, boleng jwa phepo le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, mo tirisong e e fresh-e le mo ditlhagisweng tse di farologaneng tse di dirilweng.

Mengwe ya merogo e e jalwang le go jewa thata lefatshe ka bophara e akaretsa ditamati, dieiye, dikomkomore, ditapole, le merogo e e tala ya matlhare e e jaaka sepinatšhe le lettice, ka ntlha ya go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, boleng jwa phepo, le go tlwaela ditlelaemete le dijo tse di farologaneng.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa mo temothuong ya gompieno le mo dithulaganyong tsa dijo, jaaka metswedi ya dikonokono ya dijo. Dijo tsa diphologolo le tlhagiso ya di na le seabe mo tirisong ya dijo, go tlhoma naga ikonomi le matshelo a a tswelelang.

Temo ya wyn e kaya tebo ya merara e e kgethegileng go tlhagisa wyn. Go dira temo ya merara ke karolo ya dijalo, fa go dira wyn e le thulaganyo ya go fetola merara e go nnang wyn.

Go simolola tshingwana ya lelapa, dilo di le tlhano tsa botlhokwa tse o tla di tlhokang ke tseno, sa ntlha, o tla tlhoka lefatshe kgotsa sebaka se se tshwanetseng, sa bobedi, dipeelo kgotsa dipeo tsa boleng jo bo siameng, sa boraro, didirisiwa tsa motheo tsa go dira ditshingwana, o bo o tlhoka gape motswedi wa metsi le mmu o o nonneng. Dilo tseno tsa motheo di tla go thusa go tlhoma tshingwana ya lelapa e e atlegileng.

Temo ya rooibos-e e tshegetsa mefuta-futa ya ditshedi le tshireletso ya tikologo ka mekgwa ya temothuo e e tswelelang, pusetso ya pono le maiteko a tshomarelo mo thulaganyong ya tikologo ya e e bokoa ya Aforika Borwa.

Dingwe tsa ditlhaka le ditlhaka tse di botlhokwa thata, di akaretsa korong, rice, mmidi le mabele, tse di leng botlhokwa mo tshireletsegong ya dijo ya lefatshe lotlhe, peto le go tlhomama ga ikonomi ka ntlha ya go lengwa ga tsone mo anameng, tiriso ya tsone le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng mo dilong tse di farologaneng tsa dijo.

Go jala rooibos-e ka katlego, go botlhokwa go tlhaloganya ditlhokego tse di rileng, go akaretsa, tlelaemete, mmu, tlhopho ya peo, mekgwa ya temothuo e e tswelelang, taolo ya metsi, tlhokego ya mmaraka, taolo ya disenyi le malwetse, le mekgwa ya go roba le go dira.

Rooibos-e e na le dinonofo tse di kgethegileng le melemo, jaaka sejalo sa kgwebo, ka ntlha ya diteng tsa yone tse di kwa godimo ga antioxidant, tlhago e e senang caffeine, le mekgwa ya tlhagiso e e tswelelang go e dira sejalo sa botlhokwa le se se batliwang ke bareki ba ba tlhokomelang boitekanelo le mabaraka a e e tlhokomelang ditikologo.

Rooibos-e e ntse e dirisiwa ka boitshemololedi mo dijong, ditlholo le mo madirelong a mangwe, ka ntlha ya dithoto tsa yone tsa antioxidant le tsa go lwantsha go ruruga. Go akaretsa le tiriso mo metswakong ya tea, ditlhagiswa tsa tlhokomelo ya ditlalo, ditlaleletsi tsa dijo, dingwe tse di dirang le ya ditlhago.

Merogo e dirisiwa ka boitsemololeledi mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, jaaka dijo tse di gaditsitsweng, matute a merogo, metswako e e siametseng go apeiwa. Merogo e e feletseng ke metsi, le dijo tse di botlhoswana tse di dirilweng ka merogo.

Ke tla reka ditapole, ditamati le broccoli, because di na le tatso e e kgethegileng, le-le gore di monate.